Mekgwa e mengata ya ho ka thibela tshwaetso ena ya HIV ka hore motho a ka itjwetsa hore a ka se kene dikamanong tsa thobalano ho fihla nako ya hae ya hoba le lelapa kapa ya hoba le motho a mo tshepang e fihla. Tshebediso ya kgohlopo le yona ke tshebetso eleng hore e hodimo haholo e ka sebediswa. Kapa motho a ka itjwetsa hore a sebedise mokgwa ona o motjha wa Prep, wa thibelo pele ho thobalano ka mokgwa wa dipidisi.

Bana ba tshwanetse ho ja meroho le dimatlafatsi tse kang mahe le lebese. Fela hona jwale phepetsong tsa hona jwale, o fumana hore dijo tsa hoseng ka lebaka la nako, bana ha ba sa ja borekafese. Bana ba se ba ja eng diseneke hoseng ho tshwana le bo mazimba. Mme batswadi e ba bona ba tshwanetse hore ba bapale karolo e kgolo ho faneng ka phepo e nepahetseng bakeng sa bana ba bona.

O tshwanela ho hlapa matsoho a hao ka mehla hobane ha o sa hlape matsoho a hao, dikokwanahloko di tlatla di kene mmeleng wa hao mme o qetelletse o kula. Hobane ntho e kgolo dikokonyana, dikokwanahloko di dula tlasa manala mme hang ha o tswa ho bapala mane santeng kapa o fetsa ho bapala le ntja, diphoofolo kapa katse. O tshwanela ka nako yohle o hlape matsoho le pele o ja eng kapa eng. E ka ba panana, e ka ba mazimba, e ka ba ntho e nngwe le e nngwe ha o tswa ntlwaneng, o tshwanetse o hlape matsoho. Mme ha o dula o hlapa matsoho, o tlo dula o le, o sa kule, o le maemong a lokileng.

Maikutlo a ka ka baka la dipapatso tsena tse sa kgolweng, tse tshepisang batho leshano. Ke hore mmuso o tshwanela ho kena pakeng, ho beha molao ele hore papatso e nngwe le e nngwe e kenang papatsong e tla bapatswa radio-ong kapa televisheneng e fete ho diteko pele. Ele hore ha e se e fetile ka mora diteko, hobe le bopaki bo felletseng ba hore sena se, sebapatswa sena se hlahisitsweng, se tla etsa mosebetsi wa nnete oo eleng hore batho se ba tshwanetse hore ba o tsebe le hore pholose batho.

Ke nahana hore batho ba tlalang dipetlele tsa ka hare ho naha, ke batho bao eleng hore ba tswa ka ntle. Hobane mmuso ha o etsa tekatekano ya ditjhelete, wa tseba hore batho ba ona ke ba bakae. Mme batho ba tlang ba kena ba tswa mafatsheng a kantle, ke bona ba etsang hore ho bane le sekgahla se hodimo sa bakudi ka hara naha. Mme jwale ho tshwantse ho nkiwe mehato e matla ho ele hore ho shebuwe hore batho bana ba tswang kantle, ke batho ba loketseng hore ba ka thuswa kapa bohloko ba bona, mahloko a bona a ba tshwereng a fapana ka mokgwa o jwang.

Batjha ke batjha. Batjha bana le dintho tse ngata tseo ba batlang ho di etsa ka nako ya bona e nyane eo ba e fumanang. Hobane dithuto, le tsa dipapadi, le monate, ho ithabisa. E fela e ba tsona ntho tse ngata tse thibelang hore ba ka kgona hore ba hlokomele batho ba baholo. Hobane ha ele batjha ba rata hore ba tsebe ka ho hong ho hotjha. Ba se bana, ba se ntse bana le bophelo bo ka pele, bo bongata haholo, le ho batla ho tseba haholo ha ba ntse ba hola. Jwale ho hlokomela motho e moholo, e batla e ba bothata ho bona ka nako tsohle.

Nahana mmuso tekatekanyong tsa ona tsa ditjhelete kapa budget-eng e ba e etsang ha re tla lefapheng la bophelo bo botle. Ba tshwanela hore ba kenyelletse batho kaofela ho shebiwe, hobe nele ntho eleng hore e ka etswa, mohlomong ho etswe ntho ekareng survey. Ho tseba hore ebe batho ba tikoloho eo kaofela ba ka kgona hore ba thuswe ke ditsebi tse kae lefapheng la ha ho tsa kelello eleng bo kapa jwang. Lefapheng le leng le leng la bophelo ho tshwantse ho etsuwe, ho shebuwe sekgahla se leng batho ba motse oo ba tla ka sona, mme ho kenywe batho ba ka kgonang hore ba thuse moo ba lekaneng.

Ke nahana hore kofi ena le ntho e ngata ena re e bitsang caffeine mme sirilamunu le yona ena le acid-te e ngata. Mme ha re nka re kopanya dintho tseno di nowa ke motho ya phelang, o tla fumana hore e ka etsa mathata a mang a itseng ha nako e ntse e ya hobane le tekanyo ya yona o ka se etse tekanyo tse tshwanang ka mehla. Mme taba ena ke taba tsena tse buang seterateng, o thole hore le motho ya di buang o ya inahanela feela. Mme ntho e sebeletsang motho e mong, ha e ke e sebeletswe e mong hobane le le mmele ya rona e ahuwe ka ho, ka ho se tshwane.